Ngo-February two thousand and twenty-four, abasebenzi bakwa-Metrobus, eGoli, bangenela isiteleka, esingekho emthethweni, baphazamisa izinsiza kanye nabagibeli. Lezi ziteleka zingenxa yezingxabano zabasebenzi eziqhubekayo mayelana nomholo kanye nokuhlonishwa kwezinyunyana emkhakheni wezokuthutha umphakathi.

Ngezinye izikhathi, abantu bayaphuza futhi bashayele ngoba becabanga ukuthi basengakwazi ukushayela ngokuphepha noma abanayo enye indlela yokufika ekhaya. Kodwa ukuphuza kwenza kube nzima ukucabanga kahle nokushayela ngokuphepha, okungadala izingozi. Naphezu kwezingozi ezaziwayo, ezihlanganisa izingozi zezimoto nemiphumela engokomthetho, abanye basakhetha ukushayela bephuzile, okuvama ukuholela emiphumeleni ebuhlungu.

Ukushaya umgodi lapho ngiphuthuma emhlanganweni bekungenza ngikhungatheke futhi ngikhathazeke ngokulimala kwemoto. Ngingabheka izinkinga ngishayele usizo uma ngiludinga, futhi ngazise ithimba lami engisebenza naye mayelana nokubambezeleka, khona bengeke beze bengilinde, bengaqhubeka makuthi bengakhona ukuthi beqhubeke ne-meeting ngisaxazulula indaba yemoto, eshayise i-pothole.

Ukwenyuka kwentengo kaphethiloli kungenza abantu bacabange kabili ngokuthenga imoto. Okuholela ekutheni bakhethe izimoto ezonga uphethiloli kakhudlwana, noma bacabangele ezinye izindlela ezifana nezimoto zikagesi, i-carpooling, noma izithuthi zomphakathi, ukuze bonge imali. Mina ngalinda kancane ngaphambi kokuthenga imoto yami. Ngangethemba ukuthi intengo kaphethiloli izokwehla, kodwa lokho akwenzekanga.

Ukuze ngicele umshayeli ukuthi ame noma ajike ngingase ngithi, uxolo driver, ngicabanga ukuthi uphuthelwe ukuma kwami. Bengisacela ujike noma umise imoto ukuze ngehle. Kubalulekile ukuhlala ngizothile futhi ngihlonipha ngenkathi ngichaza isimo.

Amatekisi adumile futhi ayathandwa eNingizimu Afrika, ngoba kushibhile ukuwagibela, atholakala kalula futhi angakwazi ukufinyelela ezindaweni ezinye izinhlobo zezithuthi zomphakathi ezingeke zifinyelele kuzo. Enza kube lula kubantu abadinga ukuhamba ngokushesha futhi kalula, ikakhulikazi ezindaweni zasemadolobheni nasezindaweni zasemakhaya. Amatekisi aphinde asebenze kumanethiwekhi asungulwe kahle, okuwenza abe yisinqumo esisebenzisekayo kubagibeli abaningi.

Ukufaka i-Wi-Fi emabhasini amabanga amade, kuzoheha abagibeli abaningi ngokunikeza ulwazi lokuhamba olunethezekile noluxhumekile. Bekuzovumela abahambi ukuthi basebenze, basakaze noma bahlale bethintana lapho besendleleni. Kwenza uhambo lujabulise kakhudlwana. Lokhu kungaholela ekwanelisekeni okuphezulu kwamakhasimende, ukuphinda ibhizinisi kanye nethuba lokucintisana ngaphezu kwezinye izinto zokuhamba.